Ho bua nnete fela ke hore mekete ha e sa le teng haholo naheng ya rona. Hoba batho ba bangata ha ba sa na taba le setso. Jwale ha re sa kgona ho tsamaya yona mekete e tshwanang le eo. E ka nna ba ka nako tse ding wa kgona ho e tsamaya habedi kapa ha raro ka selemo.

Hobane mosebetsi wa aloe ke hore o hlwekise kapa o tlose sona sefifi se aparetseng se o aparetseng.

Malome ekaba ho wa hlokeha hore ke ye lebollong e kaba bohlokwa ba teng ke eng? Ke efe thuto e ba tlo mphang yona e nkeke ka kgona ho e fumana sepetlele? Hobaneng ke tlameha ke ye lebollong? Ha eba nna ke sa batle kapa ha ke ya lebollong, ha ke re ha ke ye lebollong ke ya sepetlele e kaba le mononong, ba ntse ba tlo mpitsa ka moshanyana e seng monna?

E hlile nakong ya sejwalejwale, dintho di fetohile haholo. Ntlo ena ya mokgoro e ne e le ntlo kgalekgale ya bodulo. Kajeno ntho di fetohile hobane o fumana ntlo ena e sebedisa ke mathuwela, e se e le ntlo eo re reng ke ya mathuwela.

Rona haeso, re ne re rata dihwapa ho feta dijo tsena kaofela ha mmoho le meroho ya Sesotho. Empa dihwapa di ne di hlile di tsamaya pele. Dihwapa ke mofuta wa nama oo re ka reng e kaba nku, kgomo kapa eng e hlabuweng ntle le dikgoho akere? E hlabuweng e hlabuweng tsatsing leno nong e ya nkuwa e sewa maqa a manyenyananyana e be e omiswa ka letsatsi. Ka mora matsatsing ana ha e se e omme le ne le ja fela le re la hlaphola kapa ka nako e nngwe le sheba ka yona papa. Monate wa yona e ne e hlile e le o hlaboswang.

Rakgadi Dirontsho ke nna motjhana wa hao. Ke ne ke kopa hore o mpolelle hanyenyana ka ho ya lebollong la bomme. Ke batla ho ya empa ke a tshaba, e ka ba molemo wa ho ya lebollong ke eng? E ka ba ke tlo tseba jwang hore ke se ke loketse ho ya lebollong? Ke tlilo hloka eng? Ke tlilo ingodisa kae? E batla hore ke ye hokae? Ke tlameha ke etse jwang rakgadi?